Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka thusa metshameko go ithuta bokgoni jwa go rera, go tsweletsa maano le go itlosa bodutu ka nako e le nngwe ka go iketleletsa le go itumedisa mo go tshamekeng.

Ee, ke nagana gore go nna ka metshameko mo megaleng go ka fokotsa go tshameka ka namana ka gonne batho ba nna le ditlhopho tse dingwe tsa inthanete, ba dira mo tsa megala mme ga go tlhole go tlhokega go kopana le batho ka tlhamalalo.

Motshameko o mošwa o o kgatlhisang ke FIFA kapa o na le kgaisano e e tseneletseng, o thusa go rera maano mme o dira gore o itumelele mo go tshamekeng ka tsela e e kgethegileng.

Didiriswa tsa seeleketeroniki di ama metshameko ya gompieno ka go dirisa kgaisano ya inthanete, go ntsha metshameko ya kgatiso e e fetogang le go dira gore batho ba kgone go tshameka ba le gaufi le lefatshe ka bophara.

Ke rata metshameko ya mogala o o matlhajana ka gore ke kgona go itlosa bodutu, go tshameka le ditsala le batho ba bangwe mo inthaneteng le gore di kgatlha ka ditshwantsho le dikgaisano tse di tseneletseng.

Fa o batla go tshameka metshameko wa mo inthaneteng, go tlhokega mogala kgotsa computer, data kgotsa Wi-Fi le akhaonto ya go tsena mo motshamekong. Metshameko e e tumileng ke jaaka mobile.

Fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng o sa kgaotse, e ka dira gore o latlhe nako, o se nne le boroko jo bo lekaneng kgotsa o se dire dilo tse dingwe mme e ka nna monate ka gonne o ithuta go itlosa bodutu le go ikopanya le ditsala. Motshameko wa me wa mmamoratwa ke Free Fire.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne e tshwanetse go ikgokaganya le inthanete gore batho ba tshameke mmogo. Fa o batla go tshameka, o tlhoka mogala kgotsa computer, data goba Wi-Fi le akhaonto ya motshameko.

Batho ba tshameka bosigo ka gonne go didimetse gape data e ka nna e le kwa tlase. Fa mongwe a sa batle go reka data e e turang a ka dirisa Wi-Fi e e sa lefeleng kgotsa dithulaganyo tsa data tse di kwa tlase.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo ka go tlosa bodutu, go rutana le go kgona go buisana le batho ba bangwe. Bogologolo e ne e se teng ka gonne go ne go sena inthanete le thekenoloji ya kwa godimo.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng ke go dirisa madi a mantsi, go kopana le batho ba sa itsiweng le go utswiwa ga tshedimosetso. Go ipoloka o bolokegile, sebedisa di-password tse di sireletsegileng, o se ke wa abelana ka tshedimoso ya sephiri mme o laole nako le madi a o a dirisang.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gonne ga go na inthanete e e potlakileng kgotsa data e e boima. Metshameko e e bonolo go fitlhelelwa ke jaaka candy crush le tse di sa jeng data e ntsi.

Nka dira motshameko wa kgaisano o o rutang gape o tlosa bodutu. Se se tlhokang go fetoga ke gore motshameko e sa je data e ntsi mme e nne e sireletsege.

Go tshameka metshameko ya ileketeroniki ka nako e telele go ka baka go latedisa screen-i, mathata a boroko, kgatelelo ya maikutlo le kgatelelo ya kgaisano. Mo batshameking ba , go na le dikotsi tse di tshwanang le tse di jaaka go itewa le kgatelelo ya go fenya, go fokotsa seo, batshameki ba e-sports ba tshwanetse go ba le nako ya boikhutso, go tshameka ka tekanyo le go itekola.

Batshameki ba ileketeroniki ba ka tlhokomela boitekanelo jwa bone ka go itshidila mmele, go robala sentle, go laola nako ya go tshameka, go ja le go nwa sentle le go ikhutsa go fokotsa kgatelelo. Seno se thusa gore ba se ke ba gobala kgotsa ba felelwa ke maatla.

Metshameko ya setso jaaka go lelekisana, go tlola kgati le go tshameka ka thapo, e thusa bana go nna matlhagatlhaga mo mmeleng, ba nne le nonofo, bokgoni le botsogo jo bo botoka. E ba ruta gape go dirisana mmogo le go ikgolaganya le batho ba bangwe. Mme metshameko ya segompieno e ka thusa ka go rotloetsa maikutlo a go gaisana ka botsalano le tirisanommogo.

Metshameko e e rategang thata ke kgwele ya dinao, kgwele ya diatla le kgwele ya monwana. Bana ba e rata ka gonne e tshamekiwa ka setlhopha, e ruta tirisano le moya wa kgaisano, mme gape, e ba fa boitumelo le motswedi wa boitlosobodutu.